Ikhadi ledebhithi libalulekile ngoba imali yakho ihlala kakuhle futhi iyakhuseleka, abenzi bobubi abakwazi ukufikelela kuyo. Yaye linceda ekubeni xa usebenzisa imali yakho uyisebenzise ngendlela elungileyo.

Xa unemibuzo okanye unezinto ongaziqondiyo kubalulekile ukuba ukhawulezise uzibuze phambi kokuba uzibophelele.

Umbuzo wokuqala kukuba zithini iiprimiyamu kunye neziqinisekiso zokuhlawula. Ingaba ndiza kuhlawula malini ukuze ndifumane umrhumo kwaye yintoni indlela zokuhlawula, ngenyanga okanye ngonyaka? Okwesibini, yintoni eyimali eqhelekileyo? Ingaba ndiza kuhlawula malini ngaphambi kokuba umrhumo uqale ukubamba? Okwesithathu, yintoni umjikelo wezicelo? Ndingenza njani isicelo kwaye yintoni imibhalo efunekayo? Yintoni ixesha eliqhelekileyo izicelo, ingaba?

Kubalulekile ukunikeza iinkcukacha ezichanekileyo xa uvula iakhawunti yebhanka. Umzekelo xa kuye kwathi kwafunwa iimpepha ezinedilesi yakho ukwazi ukusebenzisa iimpepha zakho zebhanki.

Ndikhetha ukubhatala ngekhadi kunokuba ndibhatale ngemali ngqo. Amaxesha amaninzi imali ndiyigcina ekhadini, ayihlali ikhona ngoba ekhadini akululanga ukuba isebenziseke imali. Kodwa ukuba ndikhe ndanemali ehleli isepokothweni okanye ebhegini kuba lula ukuyisebenzisa nakwizinto endingakhange ndizihlele.

Njengamntu mdala ibhanki yobuqu yeyona ekulungeleyo. Ndwendwela isebe lebhanki nge-ID yakho kunye neenkcukacha zeakhawunti. Yazisa ummeli webhanki ukuba ungathanda ukwenza udluliselo. Nika iinkcukacha zekhawunti yoomamkeli, lo mntu umthumelela imali, inombolo yeakhawunti, igama lebhanki ayisebenzisayo. Ummeli uya kukunceda ngokudlulisela.

Ukunciphisa ekubeni namatyala amanintsi angeyomfuneko kubalulekile umntu angathathi angavuli ziakhawunti zokuthatha iimpahla ngetyala. Kubalulekile ukuba iimpahla umntu azithenge okanye enze ii-lay-by. Loo nto yenza umntu angabi namatyala angeyomfuneko.

Ukuboleka imali ebhanka nokuboleka imali emntwini kohlukile ngoba xa uboleka imali emntwini uze ungabhatali, uyakwazi ukukuthathela izinto ezifana neefenitshala, iimpahla, zonke izinto ezibalulekileyo kuwe. Kodwa ibhanka ukuba uye ungumntu ophelelwe ngumsebenzi bayakwazi ukukulinda de ube uyaphinda uyaqashwa, uzokwazi ukubhatala ityala lakho.